Zininzi izinto ekufuneka zifundwe ngumama oqalayo ukubanosana ngaphambi kokubana abeleke. Xa ngaba umama ezobaleka kufuneka ayazi into yobana umntana uyanakekelwa. Funeka awazi amaxabiso okutya komntana funeka, akwazi ukutya okutyiwa ngumntana, funeka futhi azazi namaxabiso empahla zomntwana. Funeka akwazi futhi nokubana umntana uphathwa njani, umntwana ukhuliswa njani, umntana kuphathwa kuhlalwa njani naye nje nezinye izinto ezininzi. Kodwa nje ebalulekileyo yeyokubana funeka ayazi into yobana umntwana ukutya kutya akatyi nokuba kokuphi nje .

Umahluko phakathi konyango lwesiNtu nonyango lwezibhedlele mkhulu kakhulu. Mna owona wandinceda kakhulu ngulo wonyango lwesiNtu, ewe. unyango lwesiNtu lubaluleke kakhulu, lubalulekile nolwesibhedlela kodwa mna ngokwelam icala ndithi lubaluleke kakhulu olwesiNtu ngoba kulo asikho isigulo esingalaphekiyo ngonyango lwesiNtu. Zikhona izigulo ezinganyangekiyo ngokwasesibhedlela kodwa ngolwesiNtu ziyakwazi unyangeka, ndinayo imizekelo yezo zigulo. Umzekelo kukhona izinto ekuthiwa ngamalumbu, xa ulunjiwe ngeke unyangwe esibhedlela kodwa uzonyangwa ngesiNtu. Zezinye zezigulo ezinganyangeki.

Inalo igalelo elincinane kodwa ngoba amadoda ayakonqena ukuhamba amaziko ezempilo ngoba wona akholelwa kwesiNtu. Nanjengandoda ke isiNtu yinto exabisekileyo, yinto ekumele uyibeke phambili xa uyindoda uba isiNtu phambili. So inkqubo yokuququzelela amadoda ukuba afikelele kumaziko ezempilo inegalelo yona kodwa iphinde ingabi nalo igalelo, ngoba amadoda kuyakwazeka ukuthi aququzelele kanye ngenyanga angaphinde aye, angaphinde aliphathe kumaziko ezempilo. Ngoko ke ingaske aququzelele inyanga nenyanga.

Ndingeke ndiphikise, ndingeke ndivume ngoba ke nabo baziingcaphephe ngohlobo lwabo. Kodwa mna ke ngokolwam uluvo ndiyarhalela ukuthi andiyikholelwa mna ngokweyam indlela nangokwelam indlela izinto endizibona ngayo. Umzekelo mna ndiqhela ukungonwabi iintsuku zide zibe ntlanu kodwa andinalo nolunye uphawu lokubana ndinoxinzelelo lwengqondo, yingako ke ndisithi andiyikholelwa. Kodwa ke ngenxa yoba nabo bezingcaphephe ke andinobaphikisa andinobavumela. Mhlawumbi okanye zikhona ezinye iimpawu ezisafihlakeleyo ezingakabonakali.

Ukuba mna umthetho wesi sikolo ubuxhomekeke kum bendizocebisa mna into yobana abafundi abakhulelweyo noko mabaqhubeleke bafunde, bangami. Mabaqhubeleke bafunde. Ukuze bathini? Bathi xa ngaba sebezobeleka ke bahambe bayobeleka, noko ke baphinde babe beqhuba nesikolo ngoku sebebelekile. Noko abazali bakhona emva bawubahlalela nabantwana. Noko umntana xa ngaba efunda esikolweni akahlali phaya ubusuku nemini, uyagoduka ahambe ayonakekela umntana. Ngoko ke mna ngokolwam uluvo bendingeke ndize ndithi mabame kancane bathathe ikhefu, bebezoqhubeleka bafunde.

Iinzame endazibona zisenziwa kubantu abathi basuleleka ngobhubhane iCOVID-nineteen kwaye bayofakwa le nto i-vaccine ngokwesiXhosa, ngolwimi lwesiXhosa ke andiyazi kodwa ngolwesingesi kuthiwa yi-vaccine. I-vaccine ke yile ithi ithomalalise isifo kodwa ayisigqibi kodwa iyasithomalalisa noko. Ngoko bathi ke batofa sona ke ukuze noko ingade sisose ibagqibe kakhulu ibulale abantu iCOVID, nangona kodwa ke kwabanye yayiseyisenza njalo. So zezo ke iinzame ezenziwayo ukuthi noko kuliwiswane nabo kuncediswane nabo ukuthi noko bangabhubhi kakhulu.

Kubalulekile ukuba amalungu onke agonywe ngoba umgomo nguwo oncedisayo. Umgomo uthi uthomalalise isifo iCOVID-nineteen kwaye umgomo kwabo bangakabinaso uyakwazi ukuthi ubavikele ukuthi isifo singabisakwazi ukungena emzimbeni yabo. Ngoko ke ugomo lubalulekile, lubaluleke ngeso sizathu. Wonke umntu kubalulekile ukuba agome ukuze angakwazi ukuyifumana intoni, iCOVID-nineteen. Ngoko ke i-vaccine okanye ugonyo kumele kube sisinyanzeliso, kumele kungathandiswa mntu. Kumele kungabi sosigqibo somntu zogonyo, kumele agqityelwe agonywe ngenkani ngoba ekugqibeleni xa singaba sefumene iCOVID uzothelela abanye abamsulwa.

Umhlobo okanjalo ongasifuniyo isikhuseli xa esabelana ngesondo angafuni ukucwangcisa okanye, ndingamcebisa into yobana okungcono ke makasebenzise noba sisikhuseli ke xa ngaba engafuni kucwangcisa ukuze akwazi ukuqinisekisa ukuba noko akakwazi ukukhulelwa xa ngaba engafuni ukucwangcisa. Kongumfana, ongumfana naye angasebenzisa isikhuseli which yikhondom ngesilungu ukuze akwazi ukuthini angakhuleliswa xa ngaba umntana engakamfuni, okanye lo mntu abelana naye ngesondo engafuni ukuyocwangcisa. Yayinto endingamcebisa yona.

Bakumngcipheko ombi kakhulu umama nomntana ngoba kaloku umntana xa ngaba ezohlala ixesha elininzi engajongwa ngugqirha isenokwenzeka kukhona izinto ugqirha ebenozilungisa. Kodwa ngenxa yoba ke ngoku umama akayi esibhedlele yingako ke ngoku into kungadala umonakalo. And umonakalo ongazuthini? Ongazulungiseka ngoba akafuni ukuya kugqirha, owo monakalo ungadala ukuthini umoshe umntwana uphinde umoshe nomama wakhe. Mhlawumbe umntana angagcina esweleka, kanti ukusweleka komntana mhlawumbi ukungagcina kuchaphazela nomama wakhe ekuthenini naye asweleke. Ngenxa yantoni? Ngenxa yokubana yena akafuni ukuyokroba ugqirha, akafuni ukuya kugqirha. Ulutsha lwangoku alikuthandi ukuya esibhedlela into endiyiqapheleyo, ewe.